Ho ya bonneteng dihwai tse ntho e ba e etsang yona e lokile hore ba ka e etsa hobane ha se re sena tsona dipeo tsona tse tsa hore re ka lema bo meroho kapo dintho tse re di hlokang ha ebe re di ntsha kaofela re di ja, empa re sa behe peo tje ko ba dihwai tse ding le ditshelo tse ding e le hore di behela peo. Peo eo ke hore e behwe hore le ka tsatsi le leng ha se re e hloka re kgone ho e sebedisa, re phethe ntse re pheta jwalo ntse re e sebedisa. Ke yona tsela e lokileng eng yona eo hobane ka dinako tse ding di di-season di ya tjhentjha jwale ha di tjhentjha jwalo. O thole hore ha re sa kgona ho di thola dipeo tsona tseo. Ho betere ha re ipehela tsona for in future.

Ho lekola maemo a lehodimo ha o le molemi kapa polasing ya hao, o tshwanetse hore o dule o tseba hore sejalo se seng le se seng se na le season. Ho tshwana le ka bo diperekisi kapa meroho di eng wa tseba nthwe ngwe le e nngwe e jalwa ka season ya teng. Bo poone kapa eng wa tseba hore e yona ke e jala ka season e tjena ya dipula le hore le ha o jadile dipula tse tse kgolo o sontso o tseba okay, ha o tlo na dipula tse tse kgolo o tshwanetse be ke lemme ntho e tjena ke tsebe hore e ka se senyehe, e kgona ho sustain a pula lekana le hakakang a ke ke be ka ba le tshenyehelo, le ho ba le motho ao thusang. Ee, ekaba nnete haebe ha o motho eo motho ya itshebeletsang dipolasing hee ha o tsebe ho di cell phone le ho check a bo weather kapa eng o ka thusa haholo hore a kgone ho jwetsa hore hae ka hosane dipula di tla be di tjena, le tjena le tjena.

Nka se re nthwena e lokile kapa ha ya loka hobane ho ya ka hore wena ha o ya toropong o lo etsa eng kgola ho ela mabaka a hao, e leng hore batho ba bang o tshwanetse ba se ka tseba kapa o ela lebaka le leng hore wa tseba hore lena le batla nna ke le mong. Empa haeba o ela mabaka e leng horeng mohlomong le bona ba ela ona mabaka ao le ka tsamaisana ke ntho e lokileng e seng le se yane morao. Empa o ka mo siya morao haebe ke lebaka la hao fela le hlokang wena hore o lo shebana le lona o le mong o sa batle batho ba bang ba le tsebe.

Mekgwa ya ho boloka poone o ka nka poone ya hao wa e kgaola ka lehare wa e kenya ka hara plastic kapa stuck wa e kenya ka hara deep freezer ka fridge-ing e tla dula e le fresh kapo wa e ebola wa e ntsha wa kula wa e kenya ka hara mabotlolo, wa e kwalla ka moo wa e beha polekeng e leng hore e cool ka dinako tsohle e ha e tjhese ha e bate e hantle feela, kapo wa e omisa wa e etsa dikgobe ya oma o tlo kgona hore le ka hosane hobane ho season ya teng e se e fetile, o ka se phethe wa pheta wa e thola poone e tla be se le skaars hore o ka e thola. Ke tsona ditsela tsona tseo tse ke di tsebang tsa hore o ka behela poone ya hao jwang.

Hangata batho bana ba toitoya tjena ba toitoiyela ka lebaka la hore ba dula ba eme dihora tse di telele ha ba thole phomolo le tjhelete ha ya lekana, ba hlotse ba hloka le nako ya hore ba ka ba le di-family tsa bona ba ka kgona ho ba le nako ya bona, ba dula ba le mona mosebetsing empa ba etsetsa khamphani tjhelete khamphani yona ha e ba patale e ba patala tjhentjhe.

Wa tseba motho wa ka pelo ya ka wa tseba ka mokgo e leng bohloko ka teng, wa tseba poone e le e ke e kotutseng ka mokgwa oo e bodileng ka teng. Ke lahlehetswe ke boholo ke lahlehetswe ke boholo and e le hore ne se ntse ke badile hore wa tseba keng e tla nketsetsa bokae. E tla thusa kae e tla petjha kae, ke tla kgona le hore ke tsamaye ke tlo kgona ho thola tse ding hape ke kgone ho tlo lema hape. Empa kgetlong lena ke lahlehetswe ke lahlehetswe boholo. Dikete tsa diranta se di ile ha ke tsebe hore hantle hantle ke tla etsa jwang. Motho wa ka ee, mwa tseba keng e ntshwarisa le hlooho ntle feela ntso ha ntse ke nahana ke shebile tjena wa tseba.

Wa tseba ka lebaka la hore batho ba na le ditumelo tse sa tshwaneng re ka etsa hore ha re tseba hobane hona le dijo tse fapaneng rona re le batho ba batsho re kgona ho rona re itjelle yona hona le ba bang be leng reng. Bona ba ja bo halali e ba e bitsang halali so le bona ba halali. Re ka kgona ho ba kenyelletsa hore le bona ebe ekare le bona ba itlhabela tsa bona diphoofolo hobane tsa bona dijo ekare ke tse tse rapelletsweng. So, ba e rapelle pele be ba hlajelwa yona. Re hlenne re tsebe hore re amohela han everyone ka hara shop ya rona e mong le e mong ha ebe o ja halali e teng haeba o ja halali e teng e seng halali re kgone hore kaofela re tlo kgona ho re phedisane ka kgotso and e le lebenkele la hao ha o rekisa nama le kgone ho tsamaya.

Aa wa tseba sena sa diphoofolo le welfare ya teng bonneteng ke hore di tshwanetse hore diphoofolo tsena di dule di le matleng di le healthy. Nka tjho jwalo hobane tse ding tsa tsona ha di kgone ho tsamaiswa di lo hlabiwa tse ding di ya kula di be le di hlokofale ha di qeta ho hlokofala di qetella se bile di lo rekisetswa batho. Re qetelle se bile re kula setjhabeng. Jwale ka mokgwa oo ba o beileng ka teng molao ona na keya dumellana le ona kannete hobane o lokile o tlo kgona le ho saver maphelo a batho ba bangata le maphelo a tsona diphoofolo tsona tsena tse leng horeng ke diphoofolo tse re thusang haholo ebile ha ho tluwa bo nameng le ha re na le bo mekete jwalo. Tshwantse re tsebe hore le rona re ja dijo tse matlafetseng tse healthy ka dinako tsohle.

Disebediswa ka dinako tsohle ka nako e ngata disebediswa ke dintho tse leng hore re di reka di le bongata ka bongata hore di dule di le teng re tsebe hore le ha o ka senyeha e le nngwe kapa e ngwe e need-a maintenance o tshwanetse re be le back up re tlo e sebedisang hore re kgone ho qhobeha ka mosebetsi mosebetsi o se ka ema hobane ha re ka reka feela e le nngwe kapa tse pedi re ya tseba ha di senyeha tseo tse pedi mosebetsi wa ema jwale ho tjho hore ha ho sana mosebetsi le tjhelete ha e sa kena le empowerment nje ha e sa kena re sa kgona ho re batho re ba etsetse mesebetsi jwale dintho tse tjena tsona tse ding ra kgona ho itukisetsa tsona haebe ke ntho fela e nyenyane e ka kgonang ho lokiseha. Empa tse ding haebe di tlile se ntse di senyehile from lebenkeleng re ya di kgutlisetsa.

Ho ba bonneteng terata ena yona nka e lokisa makgetlo a mangata selemong kapo kgweding ho tla ya ka hore difoka tsa moya kapa weather e jwang hobane ka matsatsi a mang e na le ho fefowa. O thole se leketla ka mona le ka mona kapa e se wela ka kwana ka polasing e nngwe kapa e sentse e wela ka mona ka ho nna. Ebile terata ena ke e kenyeditse hore e thibele hore dijalo tsa ka tse ke di jetseng di se ka tsa wela ka nqane ene le tsane tse ka nqane ho polasi e ka e ka tokoloho ya ka di se ka tsa kena ka mona ka ho nna kapa le ha ekabe tse ding di fetela a kgone ho tseba hore tsena ke tsa ka mona le nna ke tsebe hore tsena ke tsa ka kwana. Re kgaohantse hore ho sekaba le diqabano pakeng tsa rona. Rele babedi re le dihwai.